Tshine tsha ita uri vhathu vha ḓihaṱule vhutshilo musi vha tshi khou tea u ṱolwa tshitzhili tsha HIV ndi nga nḓila i ne lushaka lwa dzhi ngayo tshitzhili tsha HIV. Muthu a re na HIV vhathu vha mu dzhia sa muthu a ne ha ṱanganedzei tshitshavhani. Vhathu vhane vha na HIV vha a haṱuliwa ngauri kha zwiṅwe zwithu zwa vhudavhidzani vha zwi shumisa u tambudza vhathu vhane vha vha vho ri vha na tshitzhili tsha HIV. Nahone muthu u tea zwa uri a vhe o kavhiwa nga tshitzhili tsha HIV zwi amba uri vhutshilo hawe ho fhela ha . Vhathu vha na heiḽa nḓivho ya uri u vha na mitsiko.

Zwine, zwine ndi nga ita kha u thusa ṅwananga arali o ḓi hwala a tshe muṱuku a sa athu swika miṅwaha ya fumimalo. Ndi u mu fha thikhedzo yoṱhe, ndi nga mu tikedza, tsha u thoma ndi nga thikedzo ya masheleni uri a kone u rengela ṅwana zwiambaro. Ndi nga dovha hafhu nda mu tikedza nga u ri a vhe na u thetshelesa nga maanḓa mbekanyamushumo hedzi dza kha radio dza vhaimana uri a kone u thusalea. Tshiṅwe hafhu ndi u funa ṅwana wau, u sa mu laṱedze, u sa mu ite uri a pfhe a na mutsiko ngori zwi nga sia a tshi khou ḓi vhulaya.

Ee, mafhungo a vhuteamiṱa kha vhupo ha mahayani a dzhiiwa u pfhi ndi mafhungo ane ha ngo fanela u itiwa vhuponi ha mahayani. Ndi zwithu zwine . Vhathu vha shavha u ri arali vha tshi vhoniwa, u nga zwi amba uri vha khou ita zwa vhudzekani nga u sa londa. Vhaṅwe vha pfha vha tshi shona u dzhia vha pfha u nga ri ndi fhungo ḽine u nga si tou ḽi amba zwavhuḓi u tshi khou ṱalutshedza muṅwe muthu.

Nṋe ndi tshi lavhelesa maungelo manzhi na vhuponi ha hashu ndi vhona uri vhathu vho no shumisa dzi wheelchair a vha khou tou ṋekedziwa thikhedzo yo fanelaho ngauri ro sedza uri dzi kiliniki zwi a konḓa uri dzi wheelchair dzi vhe hone. Tshiṅwe tshifhinga dzi a shotha wa sedza uri dzi wheelchair tshiṅwe tshifhinga, dzi a vha na uri a dzi khou lugisiwa nga nḓila yone. Tshiṅwe tshifhinga wa wana uri kiliniki dzo vhesa kule, maungelo o vhesa kule. Na na hune vhathu vha dzula hone, u fana na, nga maanḓa vha vhupo ha mahayani. U wana uri a hu na na zwithu zwine zwi a tikedza zwo no nga vhuendedzi ho no tikedza vhathu vho no shumisa dzi wheelchair. Wa wana uri maungelo o vhesa kule kha uri vhathu vha nga a swikelela. Wa wana na uri a hu na na dzi bada dzine dzo tou itelwa uri hedzi ndi dzo tou itelwa vhathu vho no shumisa wheelchair.

Ndi vhona u nga ri vhathu vha nga funziwa nga ha vhathu vhane vha na malwadze a sa fholi uri vha tshilisa hani navho. Hu vhe na vhathu vhane vha tou tshimbila vha tshi ya mahayani vha tshi ṱola vhathu vha malwadze a sa fholi. U itela u funza na vhathu vhane vha dzula navho uri muthu a tshi khou lwala hovhu vhulwadze ho ima ngauri vhu sa fholi u tea u ṋewa thikhedzoḓe. U ri vhathu vha hayani vha kone u zwi ḓivha ngori u a wana vhaṅwe vhathu vha tshi itiswa nga u sa ḓivha, vhunzhi ha vhathu vha itiswa zwithu nga u sa ḓivha. U wana muthu a sa ḓivha uri o rali sa muthu a no khou lwala tshitzhili tshi no nga HIV, u tea u wana ṱhogomeloḓe. Zwino ndi vhona u nga funzo ndi yone nga maanḓa ine ya nga thusesa kha uri vhathu vha funziwe uri vha ṱhogomelisa hani vhathu vhane vha khou tshila na malwadze ane a vha u pfhi a dzhiiwa sa malwadze a sa fholi.

Thikhedzo ya muhumbulo na ya, na ya maḓipfhele kha vhathu vhane vha khou tshila na vhaholefhali ndi ya ndeme nga maanḓa. U ya nga tshenzhemo yanga na kuvhonele kwanga ndi vhona u nga ri ndi ya ndeme ngauri vhaholefhali vha fhedzisela vha tshi khou ḓiṱanganedza. Vhaholefhali vha tea u itiwa uri na vhone vha pfhe uri na vhone ndi vhathu vhane vha fana na muthu muṅwe na muṅwe. Thikhedzo ya ya muhumbulo i dovha hafhu ya ita uri vhaholefhali vha sa pfe vha na mutsiko wa u pfha u nga ri vhone vho nyadzea nge vha vha na vhuholefhali. Zwine zwi nga itiwa u ṋetshedza heyi tshumelo ndi nga uri, ndi zwa uri vhathu vha tea u funziwa kha zwi zwa vhudavhidzani, dzi radioni vhathu vha tea u, vhaholefhali vha tea u tikedziwa, u fhiwa thikhedzo yoṱhe. Ha nea maguvhanganoni a no nga misanda na dzi kerekeni, vhaholefhali vha tea u fhiwa heyi thikhedzo ya muhumbulo na nga vhathu vhane vha dzula navho mahayani, vha tea u vha fha thikhedzo yoṱhe.

Zwiḽiwa zwine muthu a fanelo u zwi ḽa musi a tshi khou lwala TB ndi zwiḽiwa zwi no fana na dzi nḓuhu ngori dzi na phurotheini. Zwiḽiwa zwo no nga makumba, dzi khovhe. Muthu a tshi, a khou lwalaho TB u fanelo dovha hafhu a ḽa miroho na mitshelo uri a kone u wana dzi vithamini dzo teaho. Zwine zwa nga mu thusa kha uri a ṱavhanye u fhola. Muthu are na TB u tea futhi, ha tei u dzula muvhili wawe u na maḓi, u tea u ṅwesa maḓi.

Ee, ndi zwa ndeme nga maanḓa uri musi muthu a tshi khou bva u ita ndingo dza HIV a wane thuso kha vhathu, vhaḓivhi vhamuhumbulo uri a kone u ṱanganedza tshiimo tshawe. Ngauri vhunzhi ha vhathu vhane vha wana uri vho kavhiwa nga tshitzhili tsha HIV vha fhedzisela vha tshi khou ḓi dzhia vhutshilo, vha fhedziseala vha tshi khou tshila vha na mitsiko. Muthu a sala a tshi khou onda hu si ni ngori u khou lwala, u khou onda nga tshitzhili, a vho sala a tshi vho tou onda nga u humbulesa. Fhedziha rali muthu a wana thikhedzo yoṱhe ya muhumbulo, muthu u fhedzisela a tshi khou ṱanganedza tshiimo tshawe. A ṱanganedza zwa uri u a lwala, a dovha futhi a ḽa na dzilafho, a ḽa dziphilisi. Ndi zwa ndeme nga maanḓa uri vhathu vha, vha wane thuso heyi ya muhumbulo.

Nṋe sa mubebi ndi vhona u nga ri a thi nga si kone u ṱuṱuwedza ṅwananga uri a ḓi dzhenise kha zwithu zwa vhuteamiṱa ngauri arali nda mu ṱuṱuwedza kha zwa u dzhena kha zwa vhuteamiṱa ndi ḓo sala ndi tshi nga ndi khou mu ṱuṱuwedza kha zwa uri a dzhene kha zwavhudzekani. Zwino khwine ndi tou mu vhudza uri a ṱutshele kule na zwavhudzekani tshoṱhe uri a songo ḓiwana a tshi khou ḓihwala a sa athu u swika, tshifhinga tshawe tshi sa athu u swika. A sa athu u vha na masheleni o teaho uri a kone u ṱhogomela ṅwana. Zwino ndi pfha u ngauri sa mubebi kwine ndi tou mu vhudza uri a songo ḓi dzhenisa khazwo na luthihi. Ngauri u thivhela zwi, zwi fhira u ilafha.

HIV i nga ya kha muṅwe muthu nga u ḓidzhenisa kha, kha zwa mafhungo a vhudzekani vhu songo tsireledzeaho. I dovha futhi ya pfhukela kha muṅwe muthu nga u shera zwithu zwi no nga dzi ṋeleṱe. I dovha fhuthi ya pfhukhela kha muṅwe muthu nga murahu ha musi luḓi lune lu tshi khou bva kha muṅwe muthu, arali muthu a tshi khou vhaisala, ha vha na luḓi lune lo, lo kwamana na hafho hune muthu a vha na mbodzhe hone. HIV i ya kona u pfhukhela nga zwithu zwo raloho. I dovha futhi ya pfhukhela nga kha mbebo, muthu u a ḓi bebiwa a nayo HIV. Naho zwi tshi thivheliwa zwo ri muthu, ṅwana a bebiwe a si nayo, vhaṅwe vha ya bebiwa vha nayo.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa uri musi vhathu vha tshi khou funana vha dzule vha tshi khou amba nga ha, nga ha vhuteamuṱa. A si vhuḓifhinduleli ha muthu muthihi fhedzi sa vhu nga arali vhathu vha nga vha na ṅwana. Ṅwana hu nga sa pfhi ndi wa muthu muthihi, ṅwana a tshi ḓo bvelela shangoni ha pfhi ndi wa vhabebi vhoṱhe. Zwino ndi zwa ndeme nga maanḓa uri vhathu vha dzule vha tshi khou amba nga ha vhuteamiṱa uri vha dzule vho lugisela, vha ḓivhe uri tshifhinga tsho lugelaho tsha uri vha vhe na vhana ndi tshifhio. Ndi zwa, zwi vha zwa ndeme nga maanḓa na uri ṅwana a tshi sala a tshi ḓisiwa fhano shangoni a tshi bebiwa, u vha vhabebi na vhone vho lu, vho ḓilugisela uri vha nga vha na ṅwana. Ndi hafho hune ṅwana a nga si tambule zwithu zwo no nga zwiambaro na zwiḽiwa na kuḽele. Ṅwana u ḓo kona u ḽa zwiḽiwa zwo teaho a vha e ṅwana o takalaho.

Ee, u ya nga nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme uri muthu ane a vha na tshitzhili tsha TB a dzulele u dzhia dzilafho nga tshifhinga ngauri zwi thusa uri mishonga i kone u vhulaya tshitzhili hu tshe na tshifhinga. Tshiṅwe hafhu zwi ita uri arali muthu a dzulela u dzhia dzilafho tshifhinga zwi ita uri hedziḽani philisi kana yeneyo mishonga ine a khou i dzhia i sa, i sa fhelelwi nga maanḓa i ṱavhanye, i ṱavhanye u shuma. Zwiṅwe hafhu, zwi dovha futhi zwa thivhela na uri tshitzhili hetsho tshi songo, tshi songo fhirela kha vhaṅwe vhathu. Tshiṅwe hafhu, zwi ita uri tshi, dzilafho ḽi vhe ḽipfhufhi ḽi songo lapfhesa. Zwiṅwe hafhu, zwi ita uri muthu a songo vha na, hu songo vha na, na uri muthu a nga dovha futhi a lwala TB futhi arali a ṱavhanya a dzhia dzilafho ḽawe hu tshe na tshifhinga. Zwi, u tea u dzula a tshi khou dzhi dzilafho ḽawe hu tshe na tshifhinga.

Tsumbadwadze dzo no sumbedza uri muthu u na swigiri, ndi u engedzea ha ḓora na u sokou ruda. Na u gonya ha swigiri, swigiri i ya gonya ngori hedzinoni dzi, dzi kidneys dzi vha dzi khou ita nga maanḓa murundo munzhi, zwine zwa sia muthu a tshi fhelelwa nga maḓi muvhilini. Tshiṅwe tsha hafhu, ndi u neta, muthu u a neta hune na swigiri ya gonya zwine zwa, zwa ita uri muthu a pfhe o neta. A pfhe a sthi fhelela nga maanḓa. Na u pfa muthu a si khou ḓi pfha zwavhuḓi. Na u sa vhona, muthu a re na swigiri i ita uri, swigiri i ita uri muthu a s vhone zwavhuḓi. Maṱo a swika hune a zwimba zwine zwa ita uri muthu a si tsha vhona zwavhuḓi. Na u sa fhola zwavhuḓi arali muthu o huvhala, zwi ita uri muthu arali o huvhala a sa fhole zwavhuḓi. Zwilonda zwi a lenga u fhola.

Dzilafho ḽine muthu a nga ḽi dzhia musi a tshi khou ita zwavhudzekani na muthu a ne ha ḓivhi tshiimo tshawe. Ndi ḽiṅwe ḽo no pfhi Pre-exposure prophylaxis ndi mushonga u ne wa dzhiiwa ḓuvha na ḓuvha u thivhela uri muthu a songo kavhiwa nga tshitzhili tsha HIV. Na Post exposure prophylaxis ndi mushonga une wa dzhiiwa nga murahu ha musi muthu o o ita ni, a tshi khou vhona zwo ri o eḓela na muthu ane ha khou ḓivha tshiimo tshawe tsha vhulwadze. Muthu a nga dovha futhi a shumisa khondomo tshifhinga tshoṱhe. Hezwi zwi thivhela tshi, tshitzhili tshikhala tsha uri muthu a nga kavhiwa nga, nga zwitzhili, nga malwadze a ne a ḓa nga murahu ha musi muthu o eḓela a sa ḓivhi na zwo ri muthu o eḓela nae u kho, u kha tshiimo tshifhio. Na u lingiwa, ndingo, muthu u tea u dzula a tshi khou lingiwa malwadze a ne a pfhukhela nga mavhanga a u ḓidzhenisa kha zwithu zwavhudzekani.

Zwikimu zwa u ṋea zwiḽiwa zwi nga khwinifhadziwa nga nḓila ya uri vhana musi vha tshi kho ṋetshedzwa zwiḽiwa zwikoloni vha si newe zwiḽiwa zwithihi tshifhinga tshoṱhe, vhana vha ṋewe na zwiḽiwa zwine zwa vhori zwina mutakalo zwiḽiwa zwi no nga mire miroho na mitshelo, na vhashumi havha noni vho ri vha vha vho to ḓi volunteer u bikela vhana na vhone vha funziwe nga nḓila ya ya hygene uri musi vha tshi bikela vhana vha funziwe u ṱamba zwanḓa, na u ṱambisa zwiḽiwa musi vha saathu zwi bika, na uri kha vhupo ha vho riṋe mafhungo hanoni a a zwi a zwiḽiwa a zwikimu zwa zwiḽiwa anga khwinifhadziwa ngauri vhadzulapo vha ṱuṱuwedziwa u ḓi ḓilimela zwiḽiwa zwavho dzi ngadeni dzavho vha dzi nyimele zwiḽiwa zwi re na pfhushi zwo no nga mini ro ḓi ṱavhela mitshelo ṋea dzharaṱani dzavho.

Ha tshumelo dza ambuḽentse kha vhupo hune nda dzula hone a dzi to fulufhedzea nga nḓila yone nga uri, u wana uri arali hu na malwadze a tshi kho lwala, ambuḽentse ya ya founeliwa i ya lenga u swika, nga maanḓa kha zwifhinga zwa dzi khombo musi hu na dzi khombo badani u wana hu nori ambuḽentse i khou lenga u swika muthu o huvhala uḓo vhuya nga sa lovhela hanefho he khombo ya itea hone.

Tshaka dza u huvhala khulwane dzine dza wanalesa nga maanḓa nga maanḓa vhathu vho no shuma mishumo heinoni yo no nga ndi mi maini hune vha vha khou shuma mitshini mihulwane, hanefha dzi femeni hune vha vha kho shuma nga mitshino ine yavha na uri i ya tshea, ndi ya u ṱhukhuwa miṅwe kana zwanḓa, miṅwe ha malwadze malwadze ane vhathu vha a lwala nga maanḓa ndi malwadze a no nga dzi asma nga u hambela mabuse mi mainini hanefho vhathu vha nwala dzi asma. Zwine zwa nga thivhela ndi zwa uri vhathu vha ambare zwi ambaro zwine zwo no nga mi mask yeneyi ine ya ḓovha thivhela kha u fema mabuse kana dzi khemikhala dzine vha khodzi fema hanefho hune vha kho shuma hone, na u ambara zwithu zwo tsireledzeaho zwine mivhili yavho i ḓovha yo tsireledzea u fana na mabutswu anea a re na dzi tsimbi nga ngomu tsireledzea milenzhe yavho, uri na musi arali hu khou pfhi vha kho weliwa nga tshithu kha milenzhe, vha kone u vha vho tsireledzea.

Hedzi kiliniki dzi tshimbilaho dzi nga kona u thusa vhashumi vha re mishumoni ire na khombo ngauri musi vhathu vha huvhala u fana hanefha mi marinini musi kana muthu o tsheyea muṅwe kana hanefho une vho tshewa hone, vha nga kona u aḽa u ilafha hetshiḽa tshilonda tshi sathu aluwa tshi sathu vha tshi hulwane lune tsha phanḓa na na na muvhili woṱhe na uri vha nga kona u thivhela malwadze o no nga dzi Tb na dzi asma musi zwi tshi kha tsho thoma vha zwi vhona musi tshi sathu ya phanḓa zwi saathu nanela, na uri vha nga kona u funza hanevho vhashumi uri vha nga ḓi tsireledza hani vhone vhaṋe uri vha si ḓi wane vha tshi kho lwala kana vha tshi kho huvhala.

Vhatholi vhanga tikedza mutakalo wa vhanna nga kha vhukando ha mutakalo mushumoni nga u vha nga u vha ṱuṱuwedza uri vha dzhoine madzangano o no nga vho movember hanea, na uri vha ite vha ite zwiimiswa zwine zwa ḓo sapota vhana hanefho mushumoni uri vhana vha ambe, u ṱuṱuwedza vhana uri vha ya u ṱoliwa malwadze, u ṱuṱuwedza vhana uri vha ṱhogomeli mitakalo ya vhunga kha matshilele, u vha funza nga ha ndeme ya mutakalo ya vhanna, u funza vhanna nga ha malwadze a no nga mutsiko wa muhumbulo, u funza vhana zwithu zwi no nga dzi prostate cancer, uri vhathu vha yo ṱoliwa vha yo vha tshi tshekhiwa nga madokotela u ṱola uri a vha na ayo malwadze a sa thu hulela.

Zwithu zwine zwa nga ita uri vhanna vhanzhi vha ye u ṱoliwa na u itiwa ndingo dza mutakalo tshifhinga tshoṱhe ndi uri, fhethu hu nonga dzi radioni hanefha zwi tea u ṱuṱuwedziwa uri vhanna vha yo link vha yo itiwa dzi ndingo dzedzo na uri, na miṱa yavho i tea u vha sapota na yone uri vha ite vha tshi u ṱoliwa vha tshi o ṱoliwa. Na uri arali u fhethu hu nonga mishumoni hanefha a vha ite vha tshi fhiwa zwifhiwa zwa uri arali muthu o rali ṱhanwe o ya a ṱoliwa mulwadze ha tshitzhili tsha nonga tsha HIV, a fhiwe zwithu zwi nonga tshikipa kana a wadi ya u sumbedza uri hoyu muthu o ya a ṱoliwa. Ndi vhona ungari zwi nga ṱuṱuwedza vhana uri vha pfhe vha na dzangalelo ḽa uya, na ngori vha nga tshavho hanefho arali hu ne vha kuvhangana hone kana ndi mushumoni vha ye vhoṱhe ngori vhana arali vha tshi kho zwi ita tshithu vha vhoṱhe vhoṱhe vha tshi kho zwi ita vha zwi ita uri zwi vhe zwo leluwa, ngori u ḓo vha hu si na munwe munna ane a vho nori u kho hatula muṅwe kana u dzhadzha muṅwe kha zwine a dovha a tshi kho ita zwone.

Zwikimu zwa u ṋea zwiḽiwa zwi thusa vhagudi nga kha nḓila ya uri vhagudi musi vha tshi funziwa vha ya kona u concentrator nga uri ṅwana a nga si kone u funziwa a na nḓala, zwi ita uri navho vha pfhe uri vha fana na vhaṅwe vhana, zwi ita uri vhana vha savhe na mutsiko musi vhoḽa, ndi hone vha tshi kona u thetshelesa zwavhuḓi ngauri vha vha vha na nungo no vha na nungo dzo nga kona u funziwa.

Lutendo lwa mvelele lu kwama lwa u fumba lu kwama.

Lo dzine dza nga thusa u khwinisa zwifhinga zwa u fhindula kha nyimele dza shishi kha zwifhinga zwa vhupo ha mahayani ndi uri hu itiwe dzi bada, ngauri dzi bada dzo no nga dze dzi dza graveḽe dzi ita uri ambuḽentse dzi sa gidime nga luvhilo lune dzo fanelaho gidima ḽone musi hu na zwiiimo zwa shishi, na uri muvhuso ya vunḓu i nga engedza dzi ambuḽentse ambuḽentse dza vhanzhi, na uri ha itiwa na zwithu zwi no nga dzi gps dza shumisiwa uri musi ambuḽentse yo vhidziwa fhethu i shumise dzi gps uri i kone u swika hune ha vha hu nori hu na khombo kana tshiwo hetsho tsha shishi nga u ṱavhanya.

Tshaka dzo engedzeaho dza masheleni dzine dza nga thusa vhathu vha re na vhuholefhali uri vha kone u ḓi imisa nga vhoṱhe ndi uri huvhewe masheleni ane a ḓo thusa vhathu vha ne vha khou tshila na vhuholefhali kha u vha fha zwikili i ngavha zwikili zwa zwanḓa, kana zwa thekinoḽodzhi, zwine zwa ḓo vha sia vha tshi kho kona u ḓi sikela mishumo vha kone u ḓi shumela vhone vhaṋe. Na uri kha gavhelo ḽavho ḽe ḽi ḽa mundende, vha nga engedza iṅwe tshelede nyana ine heyo tshelede i ne ya vha tou pfhi ndi tshelede ine ya ngori ndi ya uri vha ḓi i si itele dzi vha dise zwikoloni kana dzedzi dzikhoso dzi pfufhi dzi dzi short courses, uri vha kone u ḓi mannḓafhadza uri vha vhe na zwikili zwine zwa kho ṱoḓea uri vha kone u tholea kana vha kone u ḓi sika mishumo nga vhone vhaṋe.

Ee musi muvhuso u tshi vhea mutsiko kha zwibadela uri vhalwadze vha vha kho ṱhogomelwa nga tshifhinga tsho vhewaho zwi ita uri tshumelo i ṱavhanye nyana ngauri musi hu songo vheiwa tshifhinga wa wana uri vha vhalafhi kana madokotela kana manese vha khou kokodza milenzhe. Lune wa wana tshumelo i si tsha tshimbila nga nḓila yone ende kha muthu ane avha na uri o ya sibadela a tshi kho lwala kana henefho kiliniki zwi vha zwi na zwi vha zwi na uri ndi zwithu zwine a zwi zwavhuḓi zwi a vhavha uya sibadela wa wana uri kana kiḽiniki wa wana uri tshumelo ya hone i khou ongolowa.

Kha vhupo hune nda dzula hone ndi vhona zwo leluwa nga maanḓa uri vhathu vha ye vha dzhie dzilafho ḽa ARV kiḽiniki ngauri kiḽiniki ine nda vha nayo a i to vha kulesa nga u ralo a i swiki five khiḽomithasi vhukule lune vha a kona uri vha kone u dzi wana. Fhedziha ndi vhona hu na khaedu ya masheleni fhedzi ya uri musi vha tshiya hanefho kiḽiniki uri vha tea uri vha ṋamele zwine zwi vha zwi kho ḓura naho thendeleki itshi ḓa ngori vhathu vha ya shavha uyo dzhia dzi dzi arv fhethu ho no nga dzi thendeleki ni ngori huvha ho ḓalesa vhathu vhane vha vha ḓivha kiḽiniki heyo vhukule hahone naho i sa to vha kulesa fhedzi vha shumisa masheleni u ṋamela u yo u dzhia edzo dzi ARV.

Arali kiḽiniki ya fhelelwa nga mishonga yo ḓoweleaho sa dzi pain kiḽasi kana cough syrup vhathu vha Mankweng vha ḓo anzela uya dzi famasini uyo u renga mishonga kana vha ya kha mavhengele a tsini ononga vho clicks u renga dziṅwe dzi pain kiḽasi dzo no dzine dza vhori asi hedzo dzine dzo ḓoweleaho dzo nonga dzi syrup.

Ee arali kiḽiniki ya shango ḽiṱuku ya vala thaidzo khulwane ya vhathu vha no dzula hanefho ndi ya uri vha ḓo tea uri vha badele transport ya kha kiḽiniki dza kule. Tshiṅwe hafhu ndi tsha uri vhathu vhane vha dzulela u phakha mishonga ya tshifhinga tshoṱhe yo nonga dzi ARV yeneyi zwi amba uri vha ḓo tea uri vha i wane kule zwine zwa vha na uri zwi ḓo vha ḓurela zwi ḓo vha ḓurela vhanwe vha ḓo fhedzisela vha si tsha kona u yo u dzhia dzi ARV dzavho sa vhunga zwi tshi ḓo vha zwi tshi vho vha ḓurela.

Arali kiḽiniki ya vhupo ha mahayani ya fhelelwa nga mishonga ya ndeme ndi uri zwine zwa nga itea ndi zwauri vhathu vha ḓo tshila u vhavha vhathu vha ḓo kundelwa uri vha ye kha kha dzi kiḽiniki dzine dzavha uri dzi wanala kule sa vhunga kha vhupo ha vhathu vhane vha dzula vhuponi ha mahayani vhunzhi havho vha sa shumi vha ḓo vha ḓo kundelwa vhaṅwe vha fhedzisela vha tshi vhonwa mishonga ine yavha uri ndi yeneyi ya tshirema ine ya nga uri a yo ngo themendeliwa nga madokotela. Zwine zwi nga vha sia khomboni vha khomboni yanga ya nga u ṅwa mishonga ine ya vha hu no uri i khombo kha matshilo avho.

Arali mbekanyamushumo ntswa ya mutakalo ya to thoma vhuponi hashu ha mahayani tsha u thoma tshine nda nga ri vha thome vha tshi sedze nga maanḓa ndi uri vha funze vhathu nga uri vha nga ḓi thivhela hani u ḓi wana vha si khou lwala ma malwadze a na vho no uri a fhirela vhathu nga kha vhudzekani, u eletshedza vhaswa uri vha ḓi ḓi vha ḓiṱhogomele vha shumise zwitsireledzi musi vha tshi kho ḓi dzhenisa kha mafhungo a vhudzekani.

Arali mbekanyamushumo ya mutakalo yanga thoma tshithu tsha ndeme tshine ya fanela u sedza khatsho ndi tsha uri vhaaluwa vha kho wana mishonga ine vha dzulela u ya u i phakha kiḽiniki nga tshifhinga tsho teaho. Vhaaluwa vha vha kho ita nḓila dzoṱhe uri vha wane mishonga yavho zwo leluwa uri vha songo twa vha tshi badela dzi thekhisi vha tshiya dzi kiḽiniki sa vhunga vha aluwa vha vhathu vhane vha vha nori vha thembela kha mundende vha tea u wanala tshumelo ya dzilafho nga nḓila yo leluwesaho.

Nṋe vhaswa ndi nga vha vhudza zwori vha ḽe vha ḽe zwiḽiwa zwine zwa vha na uri zwi na pfhushi vha ḽese mitshelo vha ḽesp na miroho na uri vha dzulele u ita nyonyoloso.

Ee muthu arali a na vhulwadze ha tshifhinga tshoṱhe zwine zwa mu ita uri a kundelwe u wana ṱhogomelo ya tshifhinga tshoṱhe ndi tsha uri vhaṅwe vhathu a vha na masheleni anga a uri vha nga kona u hira muthu ane anga vha ṱhogomela vhunzhi ha vhathu vhane vha dzula nga maanḓa vhuponi ha mahayani ndi vhathu vhane a vho nori a vhashumi a vha na dzi tshelede dzine vha nga ḓi hirela vhathu vhavho kana manese avho a si tshipentshela ane anga ḓa a tovha ṱhogomela hayani.

Khenzhuwaḽithi ine yanga shumisiwa ya khwine ya u lindela ha vhathu vho huvhalaho ndi ya uri vhathu vhane vha vhori vho huvhalesa lwa shishi ndi vhathu vhane a vha tei u lindela vha tea u thusiwa nga nga tshifhinga nga u ṱavhanyedzesa sa vhunga zwi tshi nga vha sia kha uri arali vha sa thu vha sa ṋewa thuso nga tshifhinga tsha u ṱavhanya vha tshi nga fhedza vha tshi khou ri sia ha vha hu no uri vho vhane vha vhori vho huvhalaho lwo linganelaho vha nga ima mara vha si kho to imisa tshifhinga tshilapfhu. Havha na vhathu vhane vho to huvhala zwiṱukuṱuku havho ndi vhane vha nga ima ḽainini naho tshi tshifhinga tshilapfu mara na tsho tshavha tshi songo to lupfhesesa ngori muthu ane o huvhala u vha a khou pfha vhuṱungu.

Arali tshitshavha tshi tshi khou ṱoḓa u thusa u khwiṋisa tshumelo ya mutakalo vha fanela u thoma nga u ita zwithu zwo no nga wa voḽonthiara vhaya vha tshi shuma hanefha dzi kiḽiniki dza dza nga tsini vha thusedza hune vha nga kona hone arali vha kho voḽonthiara u kulumaga vha nga voḽonthiara u kulumaga.

Zwithu zwine nda nga zwi vhea phanḓa ndi zwa uri ambuḽentse i to dzula i hone kiḽiniki u itela uri kha vhupo ha tsini arali ha nga itea tshiwo ambuḽentse i ṱavhanye u swika. Na uri heyo ambuḽentse arali i kho vha hone i tea uvha hu nori nomboro dzayo dzi a kona u swikelelwa nga muthu muṅwe na muṅwe hu sa vhe hezwiḽa zwine zwa tou pfhi musi muthu a tshi khou founela i tea u thoma ya ya ya fhira kha vhaṅwe vha kona u isiwa hanefho dzi ambuḽentseni. Muthu hone u tea u tou founela hanefho directly hanefho kha kha vha ambuḽentse nahone ya swika nga tshifhinga muthu a thusalea hu tshe na tshifhinga.

Muthu ane a ya thusa kha zwa mutakalo kha vhupo ha mahayani ndi nga mu livhuwa nga u to volunteer uyo shuma muḓini wawe nda shuma mahala. Arali hu ngadeni nda mushumela ngadeni arali a tshi kho ṱoḓa u kiḽiniwa kiḽineliwa nnḓu nda mu kiḽinela nnḓu ngori tshifhinga tshine hoyo muthu avhe akho tshishumisa kha u thusa vhathu u vha na tshifhinga tshiṱuku tsho kha uri anga shuma ene muṋe zwithu zwawe zwa hayani mishumo yawe ya hayani.

Minisiṱa wa mutakalo nda tshi nga mu ṋea nyeletshedzo ya uri kha vha ite uri zwibadela kana dzikiḽiniki ambuḽentse dzi vhe ngori ndi dzone dzine dza vha na uri dzi hone nga tshivhalo, ngauri mafhungo a uri muthu a lindele ambuḽentse tshikhala tshilapfu lapfu muthu a vhuye a vhuya a to lovha o lindela ambuḽentse avhe a si avhuḓi. Ambuḽentse i tea uvha zwithu zwine zwavha hunori ndi zwone zwithu zwine zwavha na uri dzo ḓalesa hafhanoni zwibadela na dzikiḽiniki u fhira hedzi dziṅwe dzi goloi dzine ha vha uri ndi dza phuraivethe dzine dzavha uri dzi kho tsa dzi kho tsa dzitshi gonya dzi tshi tshimbidza maṅwe mafhungo a dzi adiministresheni dza zwibadela kha hu rengisiwe dzi ambuḽentse nga maanḓa.

Nṋe hoyo muongi muswa na tshi nga muṋe ya nyeletshedzo ya uri hafho hune a khou shuma hone hoyu mushumo kha u vhe mushumo une wa vha u na uri zwi humbuleli yavho. Kha vhe a khou shuma nga nḓila ya uri u khou tou funa u mushumo asingo vhakhoto shumela tshelede ngori arali u mushumo une hovha hu nori o to nanga u to sedza masheleni fhedzi ndi hafho hune aḓo fhedzisa vhathu vha tshi kho vhatshi kho gungula, ndi a fhedzisela a ḓo fhedza a si tsha fara vhathu zwavhuḓi ngauri u ḓovha a tshi kho shuma mushumo une havha nori ha u funa u khou itela tshelede. Mushumo wa u nonga wa vhu wa vhunese u ṱoḓa muthu ane avha hone nori u tou funa u no vha na lufuno lwa u thusa vhathu. Kha vhe muthu ane avha hone nori u to zwi tovha mbiluni yau u to zwi swela uri apfhe a tshi ṱoḓa u thusa muṅwe muthu asongo vha a khou zwi itela tshelede ngauri u ḓo tambudza vhathu.

Nṋe nda tshi nga muvhudza uri arali zwo vha zwi tshi nga konadzea vho vha vha tshi nga thusana na muhasho wa vhupo vha vha ita uri zwithu zwo no nga zwo laṱa maphamphasi zwi fhungudzee, vha thuse uri vhathu vha dzule kha vhupo hune ha vha hu no uri ho kuna vhathu vha sa dzule fhethu ho tshikafhalaho ngori zwi vhanga malwadze kha vhathu.